Ee, ke nnete ditshebeletso tsa tshohanyetso ka nako tse ding di fihla ka potlako e makatsang, mme ka nako tse ding e be ha di etsahale jwalo. Dintlha tse fanang ka tsona haholo ke hore thepa le makoloi a sebediswang a be a le siyo kapa a robehile. Ka nako e ngwe tsamaiso ya ditshebeletso ka hare ke yona e fanang ka dikgohlano, mme sena se ka lokiswa ha o ka etsahala hore moetelli pele wa ditshebeletso tsena a dule a le leseding ebile a tseba hore tsohle di dula di lekanetse setjhaba, mme tseba tseo tsa teng di dula di shebuwe ka dinako tsohle. Re ka ba na le ditshebeletso tse tsitsitseng ka hare ho ditshebeletso tsa tshohanyetso.

Maikutlo aka ke ana ka mora hore ke utlwe ditaba tseo tse jwalo. Ke nka nka bohato ba hore ke fumane nnete ya hore hobaneng ha bana ba fuwa dijo tse sa tlamehang hore ba di fuwe sekolong, mme ka botsa titjhere eo hore ke metjha efeng e nka e latelang hore e fihle mosuwehlooho. Mosuwehlooho le yena a tla fetise maikutlo a ka ho ba latelang hore ke dintlha tsa hore bana ba fuwe dijo tse nepahetseng sekolong e etsahale ke yona taba ya ka ya ho re ke ngwanaka a tla ba bolokehile. Nkeke ka tlohella tsohle fela ho re di senyehe empa e leng hore le nna ke nka etsa karolo ya bohlokwa ka hare ho sekolo ke le.

Ee, kannete mananeo a ho enta a fihla sebakeng seo ke leng ho sona. Re tsebiswa ho ya ka seyalemoya di-internet-eng ditaba tse jwalo di ya hlaha ebile bohlokwa ba teng ke hona ho tshireletsa ho mafu a kang COVID-19 le tse ding tse ka hodimo tsa mafura a lo re ke a bona a ntse a ata sebakeng sa rona se ka sehla le sehla. Ka hoo, lesedi lona le dula le le teng le mane hore na mananeho ana a tlo tsamaya jwang and-e ditaba di ya fihla ka ho ka hoo, re ba re dula re tseba hore na ho etsahalang hore bophelo ba rona bo botle ba dule bo le ka pele.

Ho ya ka pono ya ka mmuso o lokela ho hloya hore ke sesosa se feng se etsang hore batho ba qetella ba tletse dipetleleng. Mohlala tshebediso ya tahi ke eng e bakang dikotsi ka hare ho setjhaba mme batho ba qetella ba hlodisane dikotsi. Ebe ke moo ho tlalang batho teng sepetlele. Ka hoo, ha mmuso o ka tswela pele ho fokotsa tshebediso ya teng ka hare ho Afrika Borwa. Re ka fumana dipetlele ho na le palo e dumelletsweng batho le hona ho lekaneng ho tshebediso ya tahi ho ka etsa hore setjhaba se dule se le se bolokehileng, se hlabollehile ka dinako tsohle.

Taba ena ya batho ba nkang maeto ho tswa mahaeng ba tla ditoropong e tswa ke hobane phumantsho ya meriana ditleliniking tsa mahaeng e na le hore e fele kapa ka nako engwe ditshebeletso tseo tse jwalo e be di le siyo mahaeng ka seo ke sona se etsang e re bone batho ba bangata ba mahaeng ba tla ditoropong mme sena se baka kotsi hobane keng e ho ya ka nna ke dumela hore le dipetlele kapa ditleliniki tsa mahaeng di dumela hore di bene le ditshebeletso tse felletseng. Ka hoo tseo di tla fokotsa dipalopalo tsa batho ba nkang maeto a batla ka hare ho toropo.

Nakong eo e ne ke robehile leoto ke ile ka tsoha ka ya sepetlele itse ha ke fihla sebakeng seo ka fumana hona le batho ba fetang lekgolo ka pela ka seo se la tetebetsa maikutlo aka haholo ka fellwa ke tshepo ya hore le nna ke tla fumana thuso ka hoba ka dinako tsohle ditleliniking ho dula ho tletse and-e ka nako tsohle Ho etsahala hore bongata ba rona re kgutle re sa sebeletswa. Sena se etsa hore re bane le re se be le tshepo kapa hona ho se be le tumelo ho dipetlele tsa mmuso. Ke buwa tjena hoba seo se etsahetseng ho nna ha se nkgotsofatse ho hang ke ile ka fumana thuso eo fela e kamora nako.

Ho ya ka maikutlo aka, ditshebeletso tsa HIV and AIDS ke maemo a batlang a lekane dipetleleng hobane ha ho se na ditshebediso tse ka sebediswang ho thusa batho kapa tsona. Phepelo ya dipidisi e baka pherekano ka hare ho setjhaba. Ka hoo, ke nka thabela ha e le hore ditshebeletso tsena di ka dula di tsitsitse tse ka dinako tsohle hore re dule re tseba hore batho ba nang le mafu ana ba dula ba tla fumana ditshebeletso nako engwe le ngwe eo a lokelang hore ebe o itlaleha hape tleliniking ho lo thuswa.

Ho ya ka pono ya ka tsela tsena ka bobedi di batla di hlomphehile ebile di nepahetse e bang batho ba babedi ba leka hore ba etse lelapa ba tlametse ba be le lesedi ho ya ka tsona ditsela tsena hore na ke ho etsahala jwang hore di ka ba qetelletse di ba thusitse. Ka hoo, ka ho di sebedisa ho ya ka tekatekano di ka thusa setjhaba hore setjhaba e be setjhaba se hlakileng. Ha ke fuwe chance ya hore ke kgethe tsela efe e betere. Tsela ya Sesotho e batla e hlakile ebile e na le hlompho ebile e tla dula e ntse e le tsela e nepahetseng ho ya ka botho.

Ee, ke nnete batho ba mahaeng ha ba kgone ho fihlella dipetlele tse ka toropong mme ke nahana hore se ka ba thusang ke ho fumantshwa wa dipetlele mahaeng le ditshebeletso tse felletseng ho bona. Ho fokotsa bothata bona ba hore ebe ba lokela hore ba tle ka toropong le teng ha ba fihla ka toropong e be ba sa sebeletswe. Tsena ke taba e utlwisang bohloko ebile e ama setjhaba ka tsela e sa lokang ho hang. Ka hoo, mmuso o lokela ho re fumantshwe ditshebeletso tsa dipetlele ka hare ho mahae. Hore setjhaba e tle ebe setjhaba se nang le bophelo bo botle

Nakong eo ke nne ke founetse sepetlele ka taba ya meriana e sa fellang ke ile ka jwetswa ka mokgwa o meriana eo e tlatla e fumantshwa hape kgweding e latelang. Sena se ile sa ama maikutlo aka haholo mme ke la utlwa ke sa kgotsofala mme bophelo ba ka ba le kotsing le batho bao ba neng ba emetse meriana wa bona. Ba ile ba ikutlwa ba se hantle ho hang mme sena se se baka hore ba bone feela hore ba ka lahlehelwa ke bophelo neng kapa neng. Ke tleliniki e tsamayang. Ka hoo, ha ra fumana karabo e hlakileng, mme ha o batla karabo tse hlakileng ho dula ho hlaha mathata a kang ho ka se etsahale seno ka nako ena e itseng kapa yane e tlang. Ho dula ho na le tsela e sa kgotsofatseng ka dinako tsohle.